Abantu abanintsi kule mihla yangoku baneemoto. Loo nto yenza ukuba kuxinane ezindleleni kungokuba iimoto zinintsi.

Yenza ukuba abantu balale bengatyanga abantu abaxhomekeke ezibhasini kungokuba xa zimile ayikho imali engenayo kwimindeni yawo.

Uba ndisendaweni ndifumanise ndisendaweni enazo ezinye iibhasi ezihambayo okanye iimoto ndingacela ukwehla ngoko nangoko ndikwazi ukuqabela ibhasi eya kule ndawo endiya kuyo, okanye xa zingekho ngelo xesha ndiza kuyokwehla kuloo ndawo iyondibeka kuyo, ze ndizame imoto eza yokundibeka apho ndisebenza khona.

Ndingenza ukuba abantu baqhube iiteksi zabo ngokulinganayo kungabikho abaqhathanayo ukuze siyifumane imali ngokulinganayo kungaliwa ngaphezu kwaloo nto.

Ndingazama imoto xa ndibona ukuba ayifiki ibhasi, ndizame imoto ezawukhawuleza indifikise emsebenzini. Ukuba kuye kwabonakala sendiphakathi ebhasini ndiza kunyamezela ndifike ndicacise phambili ukuba kuye kwenzeka ntoni na, ndixolise nditsho ukuba ayisoze iphinde yenzeke loo nto.

Ukutya ukutya okundinika amandla kanjengepapa ukuze ndingakhawulezi ndilambe kwaye ndibe namandla, ukutya okunezakhamzimba.

Kwaye uloliwe ungcono ekuthatheni imithwalo enzima kungokuba kwa ukudalwa kukaloliwe kwenzelwe ukuba akwazi ukuthatha imithwalo enzima ngokuba uhamba ezintsimbini, awuhambi ngesantya esiphezulu, kwaye bakhulu oololiwe.

Ndicela ukuba azame ukuzibamba okanye avule ifestire ke ngokuba wonke umntu unelungelo lokuzikhulula naphi na. Ndingazama ukuthetha naye ukuthi azame ukusicingela nathi singabantu.

Ndingazilungiselela ukuba ndilale ubuthongo obaneleyo ebusuku, ndizame ukuba ndithenge iidrinki ezipha amandla. Xa sizawusuka nditye ngokwaneleyo ndibe semandleni kakuhle ukuze ndibophe i-seat belt yam ukuze siqhube kakuhle siyofika.

Iingozi ezininzi eMzantsi Afrika zenziwa kukuba abantu abanintsi abaqhubayo baqhuba bengenazo iilayisensi. Abo abanazo bayazithenga. Loo nto ithi umntu uye athenge ilayisensi abe engenalwazi olupheleleyo lokuqhuba.

Kuphazeleka ngohlobo olubi kakhulu kungokuba abanye babantu ibhasi bayisebenzisa ukuya emsebenzini nokubuya. Loo nto yenza ukuba bachaphazeleke ukukhupha le mali eza kwenyuka usuku nosuku. Loo nto iyenza ukuba ibadle ezimpokothweni.

Ndithi kuye imali le abayibhatalayo kwi-toll gate ibuye ilungise iindlela ezi esihamba kuzo ukwenzela ukuba kungaveli iingozi zemoto ezininzi, abantu bahambe endleleni ezintle kwaye ezilungisiweyo.

Isithuthuthu sinesantya esiphezulu. Loo nto yenza umntu ukuba akhawuleze afike xa esiya edolophini. Kwaye isithuthuthu asikwazi ukwenza itrafikhi ngokuba sincinci xa sihamba endleleni. Asikho sikhulu.

Ngumbono omhle ngokuba loo nto azikwazi ukungena kwezinye iiteksi iiphremu kwaye abanye abantu beeteksi bayakhalaza xa ufaka umthwalo osindayo eteksini, okanye iteksi ingabinaso ispeyisi.

Kwenza ukuba abantu bangakwazi ukuba bahlale phantsi babophe kakuhle amabhanti wabo wokhuseleko. Xa kukhona ingozi evelayo abantu bayalimala ngokuba kukhona nabame ngeenyawo. Nomqhubi uyaphazamiseka sisiphithiphithi esenzekayo phakathi kukaloliwe, enze iimpazamo xa eqhuba.

Ibuza kuye umqhubi kungokuba nguye umntu owazi wonke amaxabiso wakwiindawo akhe aqhubela kuzo.

Xa ekhwele ibhayisekile yakhe kufuneka asebenzise indlela ehamba abantu ngokuba ibhayisekile ayivumelekanga ukuhamba endleleni ehamba iimoto angatshayiswa naziimoto ngokuba incinci kakhulu iimoto, zingangamboni, zimtshayise. Akhe azame ukuhamba apha ecaleni kwendlela yeemoto.